Kukunxiba ilokhwe ende ezawugquma izitho ezi, ukufihla wonke umzimba, ilokhwe ezawufihla wonke umzimba.

Ukothula umnqwazi xa ungena endlini okanye xa uthetha nomntu omdala yintlonipho, kubonisa intlonipho leyo kuba awukwazi intokuba umntu omdala ungathetha naye uthwele isandla, yho uthwele into entloko. Yiyo loo nto kuthiwe xa kuthethwa intetha yakwaXhosa ithi, hayi ndikothulela umnqwazi, okanye xa kudityanwa ebuhlanti amadoda amakhulu ufike ethula ewe iminqwazi ngoba yintlonipho leyo ebonisa abantu abadala.

Sinefuthe ngendlela yokokuba akusekho nesidima, akusekho nesidima kwisinxibo sale mihla ngoba izinto ezifikayo ziya zisitshintsha usitshintsha isiNtu ngesinxibo saso. Sigqibele sesingahlonipheki ke isiNtu sakwaXhosa ngenxa yesinxibo.

Sinefuthe, sinefuthe kakhulu kangoba oomama basasihlonipha isinxibo sokunxiba soomama abangamaXhosa. Eyona nto ekumele ngabe nje iyangenelelwa kukuba isinxibo sakhona sibuyele kulaa ndebe indala yokuba iilokhwe ziyobethwa emaqatheni, ziyobetha emaqatheni kwenzele into yokuba oomama bahloniphe imizimba yabo.

Ndingakhetha umgidi. Umgidini kulapho ke ndinxiba khona iintsimbi zakuthi apha entloko, ndawugqiba ndigaxe ke itawuli, ndibhinqe. Ndinganxiba olo hlobo.

Oomama abatshatileyo baye babonakale ngeempahla zoomakoti and ke intombi engekatshati ayinozinxiba ezo zinto, ezo mpahla.

Ukuveza amabele ayondlela iyiyo nokuveza iingalo. Umzimba womntu obhinqileyo uyahlonitshwa, uyawuhlonipha yena ngokunokwakhe. Kubalulekile into yokokuba kubuyelwe kwisiNtu sakudala into yokokuba bafihle imizimba yabo ngoba indoda yomXhosa nendoda yabantu baseNtshona ayifani, ihlukile kakhulu. Thina si-strict, si-strict thina, sinomthetho, bona abantu baseNtshona ke abanamthetho bavumela yonke into yenzeke kubafazi babo.

Ukuhlonipha amasiko nokuthi xa kukho umcimbi kuloo ndawo kodwa umntu angeva ngeempukane eziluhlaza kodwa kuqale kumenyezelwe ukuba emathileni kukho umcimbi kwazele intoba kuzukiswe. Angathi umntu awuba awuziva ekwinqanaba eliphezulu eticela esifubeni athi yena sengowalapha, azibize ngoba ngongowalapha. Kukungahloniphi noko. Kodwa ke yeyona nto siyinantsika siyicebisayo uba kugcinwe inkolo yethu eyintlonipho nokuzukisa . Ibe kukuzukisa okuhambelana, okuhambelana, yintlonipho leyo kakhulu ingawagcina kakhulu amasiko wethu ezo. Izizukulwana zizayifunda loo nto.

Kubalulekile into yokokuba umntana osakhulayo asazi isiduko sakhe kuba kaloku ukubaluleka kwesiduko ephaya nje umntana okanye silapha nje nathi sonke kungenxa yento yokokuba kunomnombo wesi siduko, intsusa apho isuka khona. Kwaye izinto zeli khaya ukuze zikhanye sihlala sibiza sona esaa siduko esiya, sibiza amathile khona ukuze sicela kubo bonke futhi nabangasekhoyo ukuba kukhanye kweli khaya ngenxa ewe yesi siduko, silapha nje ngabo.